Amanye amasu angaba khona ukunciphisa ubungozi ukuthi abantu kumele bagweme isikhathi sisekhona, kumele bafundisiswe kabanzi ngobungozi bokungagwemi, kumele abantu bahambe baye emtholampilo bayohlolwa isikhathi sisekhona. Futhi bazifundise bona ngokuthi yiziphi izindlela ezikhona and ezokugwema ukugula kungaka-spread-i kakhulu emzimbeni wabo.

Lolu hlelo olusha lwemfundo mayelana nokusoka lubaluleke kakhulu futhi luqeqesha abantu abadala abasacabanga ukuthi wonke umuntu kumele ayosoka entabeni. Abafana abancane abaningi bahamba emhlabeni ngokuthi bebanganalo ulwazi lokusoka. Lolu hlelo lolu luzoyenza ukuthi abantu abaningi babe nolwazi futhi bangasathathi izinqumo zokuthi bathathe iy'ngane zabantu bayozilimaza ngaphandle kwemvume yabazali. Kulolu hlelo umzali uzohlaliswa phansi nendodana yakhe afundiswe ngokuhlola futhi bakuyenze ngokusemthethweni abuyele ekhaya avikelekile, angatholanga namagciwane.

Uhulumeni angazama ukuthi enze ama-mobile clinic. Ama-mobile clinic ayasiza kakhulu emakhaya ukuthi abantu bakhona ukuthola imithi ezindaweni. Uma ama-mobile clinic lawa angekho maningi, kuzomele ukuthi azame ukuqasha ama-care worker. Ama-care worker azoyenza sho ukuthi ahambasela abantu imithi emizini yabo.

Imiphakathi ungabakhuthaza abantu besilisa ukuthi basekele abalingani babo ekusebenziseni ukuvimbela inzalo. Kunganceda ngokubakhombisa ama-fact wokuthi kubalulekile ukuhlela ngokuba ukuhlela kwenza ukuthi nobubha bunciphe ngoba uma uthola abantwana abaningi ngesinye isikhathi uyahluleka ukubondla nohulumeni ngeke akhone ukukusiza ukubondla. Kumele ukuthi uhlele khona uzovimbela ukuzala ngokweqa. Lokhu kusiza ukuthi ku-alleviate-e i-poverty, kanti futhi kuyasiza nama-socio economic impact esibhekana nawo e-Afrika.

Ngingenza indlela yokuthi abantu abakhubazekile baba nesidima futhi abantu abakhubezekile abahlukaniswa njengabantu abahlukile emphakathini. Kumele baphathwe kahle njengawo wonke umuntu. Uma nginganikezwa ithuba lokwenza indlela entsha yesihlalo sabantu abakhubazekile, ngingabenzela isihlalo esisebenza ngogesi. Lesi sihlalo sibe nerimothi ukuthi bazokhona ukuthi kube lula for bona ukuthi bakhone ukuziphusha bazihambise la abafuna ukuya khona.